Marena a rona a iketsetsa dintho feela hobane, ba ineha hore ha o le morena o morena, ha ona motho a tla o laola sebakeng sena seo o leng ho sona kapa setulong seno seo o leng ho sona. Lentswe leo le buileng ke la hao, ha ona motho e mong a ka le kenang. Ha ba batle le ho thola le tsebo hore na ho etsahala eng, ba iketsetsa fela tjena, ke bophelo bo re bo phelang ditulong tse re dulang ho tsona, hore na borena bona ka nnete ba boetse ba bona ha se borena ba setjhaba. Ke tseba morena Tisetso.

Bana ba ka ka nnete baholoholo ba lwanetse naha ena ya rona ya Afrika Borwa, ho no ho ena le kgethollo ya mmala haholo naheng ena, empa itse hore mmuso o fetohe ho be mmuso wa tekatekano. Dintho tsohle di tsamaya ka tsela re phela bophelo bo bong bo re sa bo tsebeng bo monate, moo e bang motho o kgona ho kena mo o kenang teng o tswe ha e ba o batla ho tswa, ha ona motho a o botsang, ha ona motho a o batlang le seo o batlang ho se etsa, o iketsa ntho o e batlang ka nako eo batlang, ke bophelo ba tekatekano bono.

Ha le tsebe monate wa dipabi rona dipabi ra di tseba nkile ka di ja, ke di ja hae mo ke tswalwang teng. Re di rutwa ke mme hore na dipabi di etsuwa ha jwang, re bile se re tseba ho iketsetsa rona ka bo rona. Lelwala moo ho silelwang poone, re bitsa lelwala rona ha ke tsebe le leng lebitso, ke ne ke le bona hona ho haeso mo ke tswalang teng moo ne re sila dipabi teng.

Lebaka la hore re be le dikereke tse fapaneng tse ngata ngata, ke hore re tseba haholo hobane e mong le e mong wa inehe hore a nka e etsa kereke, ka ba le batho ba ka ba tla rapela ka moo ke rapelang ka teng, ke be le melao ya ka. Ho boima tumelo e boima, ha Morena Modimo a ile a re ruta fela hore re tlameha ho dumela ho yena a le mong fela, empa ke moo hee, ho etsahala ka moo ho etsahalang ka teng. Ene re a di latela ditumelo tsena rea di kena dikereke tsena, re di latele re etse melao ya teng, phetho ke tu.

Ha re tla ho tsa temo, re bolawa ke botswa feela, ho ebang ha re kgone le ho re rute bana ba rona hore na ho phediswa ke mobu hore o tlo o je. Ho hlompheng teng ka nnete e mong le e mong motho wa itshepa bophelong mona, ha tsamaya mane wa ipona ke yena ke yena, ha re tsebe le hore na re ka fetisetsa eng baneng ba rona, re tletse boikgantsho fela. Ka nnete ha re tsebe hore na re ka hodisa bana ba rona hantle ha jwang ka baka la bophelo bo re bo phelang lefatsheng mo, e mong le mong motho wa itshepa.

Tharollo ke hore, Morena Modimo o re file matsoho, a refa kelello, a re fa matla. Ha motho a ka nahana fela hore haeba a ena le jarete, ha jala le ha e le serapana feela hore ho kgone ho jewa ka tlung, haeba motho a sa sebetse ho thusetsana le motho enwa a sebetsang. Le mosebetsi e mong Morena Modimo o re file hore o ka iketsetsa haeba o na le mosebetsi o bang o ka etsa wa matshoho, mohlomong wa rekisa kapa wa etsa seo o se etsang, ho thusetsa le batho bana ba re fepang. Ke kelello feela e hlokehang bophelong ba motho hore ho thusetsanweng.

Ha o le motho, o phela Modimo ao file o bophelo, o a tseba mohlomong bophelong ba hao hore na o tswa kae le bophelo. Mohlomong o ile ha ba thata, ha ba boima, mme ha o so fihlelletse pele moo o ileng teng ka nako eo dintho se di di bonolo, o hopola mo o tswang teng ebile o so o shebile mo o yang teng hore, ho tena ho ba tjena ke tseba mathata e ke tswang ho ona, ebile ha o tseba mathata ho bobebe ho feta hobane ha o so fumana manolo, o tshwara ntho tsena tse o di fumaneng tse ntle tseo o di fumaneng ka mohau wa Morena Modimo, hore o tsebe ho di baballa hobane wa tseba hore o di fumane ka thata, o tla ruta le bana ba hao, o rute le batho ba bang bophelo ke semphekgo.

Ha ho bua ka mantswe ano a mabedi matswallweng kapa boreneng, ke batho ba baholo bao. Ke moo borui bo leng teng, ha ke tsebe kapa ke hobane e le malapa a maholo e bang ka nnete a tshwere setjhaba. Mo no ha o kene motho fela tje, ha o kene o sa tsebe hore na o wo batla eng, o tlameha hore ha o tla mo no, o tsebe hore na seo tlisang mo no ke eng o etse seno seo tlisitseng, ka morao mo no o tswe o fele. Ke batho ba atlehileng haholo ha ke tsebe hore na ha jwang, empa ba lehlohonolo ho feta batho bohle. Ke ka moo bophelo bo leng ka teng.